Ditlhokwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokwa tiro thata ka gonne batho bao ba sa direng mme ba batla go batla tiro a ba kgone go ka fitlhela kitso ka ga ditiro tseo or diphatlhatiro tseo di tswang ka gonne motho o ka fitlhela a se na yona data mme a palelwa le ko go ka reka data ka go tlhoka madi.

Nna ke dirisa data ya Vodacom mme ke reka ten gigs plus ten gig ya bosigo ka fifty rand mme e nna fela malatsi a le supa and then ke tlhophile yona ka gonne e e bereka sentle fa tikologong eo ke dulang mo go yone, ga e sokodise jaaka tse dingwe.

Tlhwatlhwa ya data eo ke e rekileng mo kgwedi e fitileng e ka ba boleng jo bo kana ka two hundred rand data eo e bereka malatsi a le ka a le some le bone mme ke data ya bosigo le ya motshegare, ke berekisetsa data eo go ka batla tiro le go ka bua le bao ditsala le ba leloko .

Data eo nka e berekisang kgwedi yotlhe ke hundred gigs ka gonne ke tsena mafaratlhatlha ka yone ke batla tiro, ke tsena a di-email ka yone ke romela ditokomane tsa me for gore ke kgone go bona tiro fa e nngwe gape ke berekisetsa.

Mafaratlhatlha a five G a siame ka gonne le inthanete e kgona go bereka sentle e se na mathata bothata ke fa e batla data eo e e lekaneng kgotsa data e le ntsi gore e kgone go ka tswela pele e go fa seo se tshwanetseng mme e ka bontsi ba rona re sa diri e ba bothata bo bo bontsi ka gonne re palelwa le ke go reka yona data.

Fa o dirisa data ya Vodacom o ka tobetsa star, one, three, five, hash go ka bona tlhaloso eo e leng mabapi or eo e netefetseng ka ga go berekisa ga data le airtime ya Vodacom.

Fa data ya me e fela pele ga nako ke tshwanetse go ka reka e nngwe ka gonne ke yone e ke e dirisang thata go ka batla diphatlhatiro mme go ka boloka data ke netefatsa gore ga ke berekise mogala wa me wa letheka letsatsi letsatsi lotlhe, ke e berekisa for nakwana nyana fela.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka data ka gonne fa ke reka mowa ke o kenya mo mogaleng wa me wa letheka e na le go berekisega e ja ke mafaratlhatlha.

Ee, ke kgona go ka e aroganya le ena, ke e kgotlha kgotsa ke tobetsa star, one, one, one, star, e be ke ya kwa e reng transfer airtime or data mme ke kgotlha ya data ke kgetlha ya data mme ke a mo aroganyetsa.

Ke akanya gore dithulaganyo tse di sa lekanyediwang di tla nna selomodiro ka gonne ke tsona tseo di e leng thoko tlase mme le go di duela kgwedi le kgwedi go botoka go feta go reka data.